Tjhe, ha e le ka nnete dibanka tse ding di le hole le batho, re bona ho le betere hore matsatsing a mang ba ke ba tle ka nqena. Batho ba mona dibankeng ba tsebe ho thusa batho bana ba dulang hole, haholo bo nkgono hobane ba ya sokola ha e le kannete. Mme ba hle ba leke ka hore ba ba nyenyefanyetse ha e tla ho dintho tse ding tse tshwanang le sekoloto hobane ba itshokolela ebile ba shebile tjhelete ena ya mmuso ba e fumanang ya batho ba baholo. Jwale bona ha ba ka etsetswa feela hore ba ke ba fokoletswe feela hanyane ha e tla ho bona ho etsetsa hore ha ba batla di-loan-o kapa ba batla yona tjheletenyana eo e nyane, ba tsebe hore ba tlo tseba hore ba e patale. Ho ka ba betere haholo ba thuswe hobane ele bona batho ba baholo.

Tjhe, ha e le kannete ntate ha o qeta ho e fumana tjhelete ena, o ke o kene mane lebenkeleng moo ho rekiswang difounu teng. O kope motho a sebetsang mono hore a hle ao thuse, ao bontshe difounu tse tla fumaneha ho tjhelete ena oe tshwereng. Ha o qeta ho etsa jwalo, o kgethe ena oe ratileng mme ba tla o thusa ha bana o sokodisa. Ba tla o bontsha hore ke di feng dintho tse hlokehang hore o tsebe ho fumana founu ena hee oe batlileng, o utlwileng oe rata wena. Ha ba qeta moo, o tla ba neha tjhelete o patale founu ena oe fumaneng. Ba tla o lokisetsa yona hore o tsebe ho ya ka yona ka mane ka tlung. Ha o so le jwalo, dintho di bobebe feela hee. Kannete-nnete bona ha bana o sokodisa, ba tla o neha yona ena e lekanetsweng ke yona tjhelete ena oe tshwereng.